Lexi a ni ta xikombela eka vavhakachi va mina lava lavaka ku tirhisa Wi-Fi ku kota ku tirhisa tifoni ta ku va nghena ka inthanete, a ni ta kombela ku munhu un'wana na un'wana lweyi a va ka a connect-ile kumbe lowu un'wana na un'wana a a nga ta va ku ri ku yi tirhiseni ka Wi-Fi leyiwani, a yi tirhisi a yi tirhisa swilo leswi swi nga ta va na mbuyelo eka yena, a nga tirhisa swilo swo tlanga a nghena ka inthanete a bukela swa ti-movie kumbe a tlanga tinghoma, a ngheni a endla swilo leswi swi nga na mbuyelo ka vutomi bya yehe kumbe ku secha mintirho, a secha swa swikolo etcetera, a endli swilo swi nga ta aka na community a nga vi a tlangisa Wi-Fi ntsena.

Lexi ni ngo ni nga xi tsakela ka ku dyondza etlilasini kumbe ku dyondza eka inthanete, ni nga tsakela inthanete ngopfu hi ku inthanete u kota ku endla swilo swa wena loko u dyondza yi ku nyika a nkarhi wo pimela ku va u heta maybe ti-assignment-i kumbe ti-test, so swi ta kota ku endla loko vo na tirha ka nkarhi wolowo ni ta kota ku ntirhweni ni vuya ni tsala hambi vo a ni tirhi ni le kaya ni ta kota ku tinyika nkarhi wo wo wo ni kota ku endla ti-assignment-i kumbe ni tsala ti-test hi ku ku ya tlilasini ni ta huma nampundzu ni ya tshama xikolweni dyambu hinkwaro leswi a ni fanele ni swi endla loko ni ri ekaya a ni koti ku swi endla, so ka inthanete leswi tsakisaka u kota na ku clean u sweka kumbe u nga dyondza na u ri karhi u ri ku swi endleni swilo .

Mimpfuno yo tirhisa tiselulafoni na tikhompyuta i ku loko u apulaya u endla swilo swa mintirho, u endla swilo hinkwaswo wa kota ku dyondza hi selulafoni kumbe khompyuta u lo tshama a ndlwini mara xibihi xa kona i ku swi kahle ku va u yisa application kumbe CV ya wehe la ku nga na ntirho hi voko ra wena hi ku swi nga endleka la ka khompyuta loko u yi senda na ku fika yi nga fiki.

ni nga ta xi vula eka vanhu lava hangalasaka mahungu i ku va nga ringeta ku tirhisa ti-platform kumbe tindhawu leti va vonaka ku vanhu va ti tirhisa ngopfu ku fana na voho va Facebook na va TikTok loko u tirhisa TikTok ku hangalasa mahungu vanhu vo tala va hatla va swi kuma ene loko va swi kuma hi ku a ne swi tirhiswa ngopfu i swilo swaku a swi dyi nkarhi ku ri ku hangalasa mahungu ka radio a hi hinkwenu hi yingiselaka radio, a hi hinkwenu hi bukaka ti-poster leti va ti namarhetaka maphowuleni kumbe makhumbini ku va va hangalasa mahungu, a hi hinkwenu hi swi landzelelaka mara loko u lava ku swi langutisa va TikTok, va Facebook, va WhatsApp i swilo leswi munhu un'wana na un'wana a swi tirhisaka siku rin'wana na rin'wana nkarhi wun'wani na wun'wani ku va tikuma va hangalasa mahungu, se ni vona swi ri swa nkoka ngopfu ku vahangalasi va tirhisa to ti-platform-o leti kumbe tindhawu leti ku va va kota ku hangalasa mahungu ya vo lama va lavaka ma tiveka.

Yeleyo ni pfumelana na yo, eya vanhu lava va nga duma va vaviseka loko va tikuma va hlaya mahungu lama va ma ma paluxiwaka ya ku nga ma nga ri kahle hi voho kumbe ma ya mavunwa hi ku swilo loko munhu a fika a vula a ku u vule swilo swa sona swi nga ri swa wena swa ku vavisa mara hi ku va ringeta ku hi matimba ku swilo leswi swi nga va vavisi a va swi landzeleli va swi tshika swi hundza ngaku a va swi twanga hi ku hi to minkarhi ya ku tala cause va paluxa swilo swa ku vhele swi wrong hi vona va ringesa ku va yisa hansi se vo va ringeta ku teka mahungu lama ya mavunwa va tipfuxa hi wona va va ti ndhudhuzela or va kota ku pfuka va ya mahlweni hi ku loko vo swi yingisela va swi tekela mbilwini va nga tikuma va tshame hansi.

Tinghoma ta khale a va or tinsimu kumbe tinsimu ta khale a ti ri na dyondzo ngopfu ni ni ni ni nga va byela leswaku lava va tsalaka tinsimu masiku walamo ngaku va ngo tsala hi ndlela ya xikhale hi ku tinghoma ta sweswi na loko mi ti yimbelela wa titwa ku a ti na direction kumbe a ti na ndlela ya ku ya mahlweni ene vana va swi yingisela va swi teka va tlhela va tlanga hi swona, u kuma ku a nghoma leyi leswi yi vulaka swona or nsimu leyi vulaka swona a swi na vuaki yi na nhlamba kumbe ya rhuketela kumbe yi na ku vulavula van'wana vubihi, se ni nga tsaka ku va tinqambi lava tsalaka tinsimu a va yendli leswi khale a ku endlisiwa swona, tinsimu ta von ti va na ku hloniphana le xikarhi.

A mbuyelo wa DSTV lowu munhu a faneleke a ti vekela wona kumbe a ti chelela wona ekaya ra yena i ku ka DSTV a swi fani na leswi khale a va swi tirhisaka ku i ti-aerial-i ku loko ku na mpfula a yi tirhi maybe loko u fanele u cinca channel kumbe u cinca xitichi u fanele u ya khandziya henhla ka mazenge kumbe aerial yi ri henhla ka TV u fane u yi shift-a loko u ya ka SABC 1 u fane u yi u yi cinca, loko ya ka SABC u fanele u yi cinca u yi yisa kun'wana ku xitichi xexo xi komba ku khoma ene ka ka DSTV ku na ti-channel to tala leti u nga ta tivona, ta bolo, swiharhi, ta ku dyondzisa, ta ku chumayela, ta vuyimbeleri se ni vona DSTV wu ri na nkoka lowukulu ku munhu na munhu a nga tikuma a va a ti chelela wona.

A nkoka wa inthanete ni wu vona wu ri lowukulu ngopfu hi ku loko u tirhisa inthanete yi ku nyika ririmi rin'wana na rin'wana leri u lavaka ku vulavula hi rona, i tindlela to tala yi nga va yi tirhisa Xinghizi, Afrikaans, xiZulu, Xitsonga hi nga hlaya hi ya mahlweni marimi lama hi ku hambanahambana ka wona, loko u vutisa inthanete vito ra Xitsonga kumbe vito ra ra Afrikaans u kombela ku yi ku cincela ro yi ku yisa eka ririmi ra kumbe ka ririmi ra manana ya ku cincela yi ku endla swi ku olovela yi ku cincela ro, inthanete loko yi tirhisa u vutisa xin'wana na xin'wana lexi u u lavaka xo, yi ku yisela ko yi ku hlamula hi leswi u swi lavaka.

lexi ni xi tivaka xi nga ta lawuliwa ku a buruku ri nga tikumi ri tlhelela endzhaku xi nga xa nkoka i ku se ri hundzele hi tinyangha kumbe tin'hweti tinharhu ri nga se vuyela hi xo lexikulu xi nga ta lawula swi nga ta va swi ni tikela ku buruku ri nga vuyeli endzhaku hi ku loko u lava ku tlherisela mpahla u fane u yi tlherisa ku nga si hela tinyangha tinharhu u fane u yi tlherisa ka ha ri na nkarhi wa ha ku yi xava kumbe loko ku va ku hela nyangha hi ko u nga ta kota ku va u ri tlherisa mara loko wo ze wo tshama na ro ku hundza tinyangha tinharhu ku ri vuyela endzhaku swi nge he koteki.

Goza leri ni nga ri tekaka ku ra maphephahungu ku a mugangeni wa hina ku va ku tshamiwa hi ku hi kurhula i ku haxa mahungu emugangeni ku a hi tshamisananeni hi nga lweneni hi va ndhawu yin'we loko ko tshuka ko fika khamba hi koho hi nga ta va hi tirha na rona, hi koho hi nga ta endla ku hi lwisana na swo mara ka swin'wana na swin'wanyana ku tshamisana eka muganga i swilo swa kahle swa nkoka ngopfu.

A swiphiqo leswikulu leswi a bindzu ra ku rhwala nhundzu hi swiporo ri nga hlangana na swo i ku ka ku yiviwa ka ti-cable kumbe tintambu leti ti kotaka ku a switimela swi kota ku famba kahle hi le swiporo i ku yiviwa ka ti-cable and loko ku yiviwe ti-cable swi ri a switimela a swa ha koti ku famba loko swi nga koti ku famba makhamba ma fika ma teka kumbe ma yiva a nhundzu leyi switimela leswi swi nga swi nga swi rhwala va ya va ya va swi xavisi le handle, hi yoho a challenge kumbe swiphiqo leswi va nga hlanganaka na swona.

Nqambi leyi ni yi tivaka ya ku na sweswi ya hlululeriwa xihuku i Olivier Mtukudzi loyi a yimbela nghoma ya ku Neria. Hi loyi ni n'wi tivaka i wun'we wa vanhu lava ni va tivaka a va yimbelela kusukela khale.

Na pfumela. Swi nga vanga ku va nga twani a mugangeni hi mhaka Wi-Fi hi ku a mutini ku nga va ku ri na vanhu vo tala lava lavaku ku tirhisa Wi-Fi, ka muti un'wana ku va ku ri na munhu un'wana la lavaka ku tirhisa Wi-Fi. Mara mali hi suka hi va hakela mali yo ringana hinkwenu. Swi nga vanga ku kusuka va ku nga ri na na ku vulavurisana exikarhi ka vanhu va le mugangeni.

Leswi swi endlekaka ka TikTok, swi tele ngopfu. Ku na leswi swi endliwaka swa swikolo, ku na leswi swi endlekaka swa ku dyondza. Van'wana va chumayela swi ta ya hi ku we u lava ku dyondza yini loko u ri karhi u tirhisa TikTok ku na lava chumayelaka ku na lava cinaka van'wani va dyondzisa hi swa xikolo.

Wi-Fi ya mahala ya masipala yi nga vuyerisa swo tala hi ku loko mi va mi yi nga pfuna na vana lava ya ka xikolweni ku va va endla ti-assignment, va endla yi ti-homework-i ta vona va tsala swi swa xikolo, ntsena va ri na tifoni na ti-laptop va kota ku nghena va endla ti-research ta swikolo van'wana lava va kalaka mintirho va endla ti-research ta mintirho.

Ndzi nga hlamusela a vaendzi ku a swi kahle ku ni tikuma ni hlanganisa a selulafoni ya munhu wun'we, na Wi-Fi hi ku a nga ta nga a ri one va te va hlayile, so ku va ni hlanganisa a foni ya yena na Wi-Fi a ri one, swi ta languseka Ingaku ku na xihlawuhlawu exikarhi.

Lexi ni nga xi endlaka i ku ni tikuma ni faka tifonini tin'wani ni kota ku va hostpot-a kumbe ku va connect-a, va tirhisa data leri hi ri hinkwenu ku kota ku ku fika masiku yo heleriwa ri va hi ri tirhisile ri kota ku va ri hela.

A mpfuno wa Wi-Fi, i ku va ku va ku va ku ri na vanhu lava va nga ta va va secha a mintirho va apply. Ku na vanhu lava va nga ta va va yi tirhisa swilo swo ka swi nga ri kahle, mara a vo tala va ta va endla mintirho ya xikolo va endla ti-assignment, ti-research va va download na ti-question paper ta le ka matric, mara van'wani va ta va, va yi tirhisa leswi swo biha.

Hi na muhlovo wa Pop, hi na muhlovo wa Gospe, hi na muhlovo wa HipHop. A mihlovo lowu ni wu tsakelaka ngopfu i muhlovo wa gospel, tinsimu ta kereke hi lowu ndzi wu tsakelaka ni wu yingiselaka siku rin'wana na rin'wana.

Ku engetela ka data swivula ku u xava data loko leri u nga na rona se ri ya ku heleni. I ku va u engetela u xava ntsena leri u nga na rona ri ya ku heleni hi kona ku engetela ka data.

A data yi durhisa hi ku a ti network leti hi ti tirhisaka, a ti tirhi ku fana, leswi swi vonaka ku hi mhaka swona data yi durha ku data leyi u xavaka ka Vodacom a yi fani na ya le ka Telkom na le ka MTN na Cell C ti durha hi ku, ti-network letin'wani ti na, va ri i ti call per second leswi swi endlaka swa ku data ri nga fani loko mi ri xava.

A tinhlokomhaka leti vanhu va nga le ku titirhiseni, leyi ni yi tivaka i ku ndzi khensa ku kombela ka wena, leswi swi kombisaka ku rhandza ka wena ku tiva hi leswi swi nga humelela emisaveni ya sweswi, leswi swi kombisaka ku rhandza ka wena ku tiva hi leswi humelelaka emisaveni ya namuntlha.

Swihangalasamahungu swi katsa swilo leswi nga kona exikarhi ka ntirho wa mfumo, swa vutomi bya vanhu, kumbe mhaka ya ntswako. Hi xikombiso swi ta hlangana na na mibyelo wo hanya, leswaku ku fika na swihlangi ku tlula maendlelo ya ya manghenelo. Leswi hi swi vulaka ku swihangalasamahungu xi khuluma hi swilo swin'wana na swin'wana leswi endlekaka siku ni rin'wana ni rin'wanyana. Leswi swa ku swi nga endleka leswi va nga ta va va vulavula hi swona van'wani va nga ri ku swi rhandzani van'wani va nga ri ku swi rhandzani va yima naswona.

A va ha koti ku yimbelela exikolweni. Mara khale a swi ri koho swa ku vana va suka vayimbelela exikolweni, a va kota ku dyondza ku yimbelela a ku va na ku cinca eka emugangeni hi ku vanhu a va suka va va va va ya exikolweni va ya vayimbelela va kota ku dyondza swin'wana eka vana van'wanyana.

A maendlelo ya tinsimu ta ta minkarhi leyiwani a ti na dyondzo eka vana, ni le ka vanhu lavakulu. Va nga cinca mayimbelelo ya vona, va yimbelela swi leswi swi nga ta kota ku aka miehleketo ya munhu, swi n'wi aka na mavulavulelo ya vona, hi ku leswi va swi yimbelelaka a swi na mpfuno a swi na na ku vuyerisa a swi dyondzisi nchumu.

Maphephahungu loko va vona ku xiphemu xa vona i xitsongo va nga tshika va nga ha yisi emahlweni, hi ku loko va yisa emahlweni va lahlekeriwa hi mali hi ku va endla e maphepha yo tala mara ma heta leswaku ma nga xaviwi ma ndluleliwa hi ku ya ka nkarhi, so va nga yimanyana va nga ha kandziyisi va nga ha tsali nchumu maphephahungu kumbe va nga ha gandlisi ku va yimanyana hi ku vahlayi va maphepha va suka va ri vatsongo.

Nkoka wo veka ka, ka Wi-Fi tilayiburari wa pfuna hi ku vanhu vo tala va ya ka layiburari loko u fika u kuma ku ri na Wi-Fi u kuma ku a wu na data kumbe a wu koti ku tirhisa inthanete fonini ya wena kumbe u na laptop wa kota ku tikuma u khoneketa ka Wi-Fi, ku va na wena u tirhisa u endla sweswi u swi endlaka ivi u lava ku apulaya mintirho kumbe u lava ku tsala mintirho ya xikolo se swi va swi ku olovela hi ndlela yeleyo u kota ku tirhisa.

A muchini wa Artificial Intelligence ni nga va ni a ni nge wu xavi ekaya ka mina, hi ku swi ta endla ku ni va na ku loloha ni tshama ni nga tirhi nchumu, hi ku se ni ta va ni rindzela ku wo wu ni endlela a mintirho ya le kaya ra mina kumbe mutini wa mina hinkwayo. Wu ta endla ku ni vhe ni tshama ni nga endli nchumu a ni nge wu xavi a muchini. Wu kahle ku tirha eswibedhlele wu pfuneta tinese na madokodela ku va nyiketa swo rhunga, maphilisi mimirhi, mara emakaya a ni wu vona wu ri na mpfuno ngopfu.

A rivilo ra internet leri ndzi lavaka ku ri tirhisa kumbe ku ri stream i Netflix, YouTube na Disney leswi standard definition ya swona ku nga four hundred and eighty PMBSPS ku nga one thousand and eighty P full HD. Ni nga va ni stream na swa mitlango ni kota ku vukhela ka inthanete na ti-game.

Xana ndzi nga landzelela kwihi tinhlayo ta sweswinyana ta vugevenga? Ka foni ya wena ka foni ya wena ka google va tsala hi swona siku rin'wana na rin'wana. Ka social media, va Facebook, TikTok na va WhatsApp va swi tsala siku rin'wana na rin'wana ku ku na n'wana loyi a nga lahleka kumbe swigevenga swi nghene ko karhi swi yiva swa laveka hi maphorisa. Na le ka mahungu ka TV va swi komba siku rin'wana na rin'wana, a tinhlayo ta swigevenga ku ku yiviwe yini kwini, ku tekiwa mani ku dlayiwile mani kwihi.

Leswi swi endlaka ku data ri durha eka masiku lawa i ku tlakuka ka ikhonomi ya hina na VAT, hi ku loko ku tlakuka petiroli ku tlakuka swakudya swilo hinkwaswo swa tlakuka na swona, timali hinkwato swilo swa hinkwaswo swa tlakuka swi ya ehenhla. Hi swo xivangelo xa kona ku data ri tikuma na rona ri durha.

A ndlela leyi u nga yi tirhisaka ku va u u ehlisa matirhiselo ya wena ya data leyi ni yi tivaka, i ndlela ya ku u yima matirhiselo u pfala data ra wena u nga ri tirhisi. Mara lexi u faneke u xi u xi u xi vona ngopfu i ku u data u xave data ra masiku mangani, hi ku ma-data ma hambana. Loko u xave data ra masiku ya tsevu loko u ri pfala swi lava ku fika a masiku lamaya ya tsevu u nga ri xava ku ma ta hetisela ri va ri helile, hi ku loko ri nga helanga ri vula leswaku u nge he pfuki u ri tirhisini. Loko u xave ya nyangha naswona u nga languta matirhiselo ya wena ya rona ku ri nga ku helele nkarhi wu nga se fika.

Mfumo lexi wu nga xi endlaka ku vanhu va le makaya va va na switirhisiwa swa kahle. I ku wu nga va fakela ti-Wi-Fi eswikolweni, ku loko va huma exikolweni va kota ku tlhelela va ya va ya hlayela kona na le switolo leswi swi nga le kusuhani na wena kumbe titliliniki, ku munhu a nga ya tliliniki a ya tshama a endla ntirho wa yena wa xikolo ti-assignment-i, ti-homework-i ta yena a kota ku a ya tshama kona kumbe tilayiburari a endla a ntirho wa xikolo hi ku hetiseka.

A minongonoko leyi ni yi tivaka leyi nyikaka data ra ku nga durhi i Telkom, leyi ni yi tivaka na yona yi na data ra ku xaveka na Vodacom. Data ra vona ri le hansi ngopfu ku u nga kota ku xava loko u xava u va u fake airtime ya wena u xava data ro tala.

Eya u nga swi kota ku tirhisa, ku fikela swilo swa Afrika-Dzonga loko u ri ehandle ka tiko, ntsena u tirhisa inthanete u ri na data u nga swi kota ku u nga u tirhisa u kota ku vona swilo swa la Afrika-Dzonga.

Hiswona tipulatifomo ta laha kaya ta ku khuluka ti chipa ku tlula matiko hinkwawo, seketela nhlamulo ya wena. Ina ku tirhisa swilo swa xintu ku kumeka ehenhla, ku kumeka ka . Tipulatifomo ta laha kaya ti endliwa ngopfu hi swilo leswi kumekaka etikweni tanihi matluka, mapulangu, vutlhari bya rihlaza, kumbe tihunyi leswi swi pfuna leswaku ku nga hakeriwi mali yo tlula emahlweni ku ringana na tipulatifomo ta xiyimo xa le matikweni lama hlawuriweke modern constructions, leti endlaka hi cement-e, thayele, nsimbi.